Into endinoze ndicele uba bayiphucule kukuba ngamaxesha eenqwelomoya, ngamanye amaxesha sube ufuna ixesha lakusasa kakhulu kodwa ke libe enqongophele kuba mawuwafumane. I think yeyona nto endinofuna iphuculwe kakhulu mna.

Ukuhamba ngenqwelomoya nokuhamba ngebhasi ngumehluko uwahluke kakhulu kuba ngenqwelomoya uyakwazi uthatha kwane-hour uyofika kuloo ndawo uya kuyo, xa uhamba ngebhasi uyakwazi uyothatha ii-three hours nee-twelve hours. Kodwa ke iye incede kakhulu inqwelomoya.

Mhlobo wam, kukho into mani endingayithandiyo eqhubekekayo emane isenzeka. Andiyithandi into yoba xa iyeyakho ixesha lokuba usilande sisiya emsebenzini emakhaya ube usoloko usilanda ngexesha elisemva ngoba loo nto iye isenze sibe leyithi kwasemsebenzini kakhulu. So, ndiqaphele lonto njengokuba umane usilanda, usithatha usithatha ngexesha elisemva kwexesha esasilibekile thina sonke uba sizawuhamba ngexesha elithile xa sisiya emsebenzini.

Ekuthuthweni kweempahla iye incede kakhulu ngoba kulapho iimpahla ezinintsi ezikhawulezayo ukufika elizweni lethu kwaye nezinye ezingakwazi ukungena nakwiinqwelomoya ziye ke zihambe nge-boat, zishiphwe uzofika. I-custom clearance yona iye incede ekubeni uba abantu bazi ibhatale na ii-customs ukuba ifike kwelo lizwe na into yakho ngokusemthethweni. Abangazibhatelanga ziye zifeke ngokungabikho semthethweni.

kuhambo lwabo, into endinoze ndiyenze ndiqinisekise ukuba aba bafundi bakhuselekile kuhambo lwabo kukuba mna titsharakazi wabo ndihambe nabo kwaye sibe sihamba sonke ubabone uba abahambi ezindawo.

Abaqhubi abanintsi into ebenza balibale ibhanti kakhulu xa beqhuba kukuba abayikhathaleli kwaye abambe kwalo bathi ibhanti xa beyifakile iyababamba kwaye abanye bathi abakwazi ukuqhuba kakuhle kuba befake ibhanti. Kwaye loo nto iyinto erongo ngoba ibhanti leyona nto ikhuselayo umqhubi ukuba anganzadakali kakhulu xa enokuthi afumane ingozi.

Loo nto ukuba akafanelekanga uyenza, kuba xa ukhwele nabantu kwaye ungumqhubi kufuneka uhloniphe abantu kwaye xa uthi ungumqhubi utshaye uqhuba emotweni, loo nto ithetha ukuba lonke elo cuba luza kungena emotweni kwaye bambi abanye baneengxaki yezifuba apho kufuneke bangadibani nezinto eziqhumayo. Loo nto iba nto ikhoze abantu ukuba bangabikho raythi ngokwasempilweni.

Into urhulumente anoyenza ukuze le nto yenzeke apha kuthi eMzantsi Afrika kukuba urhulumente avuselele ilantuza zeetreyini kuba ke kwezi ntsuku siphila kuzo azisasebenzi ezo zinto kukuba urhulumente akasazikhathalelanga kwaye ukuba kukho neenqwelo zamafutha. Into anokuthi ayenze kukuba makazivuselele ngoba zihleli kwezinye iindawo sezikhona qha akukho mntu uzikhathaleleyo.

Into ebangela ukuthi abantu ndinobakhuthaza ukuthi basebenzise iinqwelomoya kakhulu kukuba iinqwelomoya ithatha ixesha elifutshane ukufika kwaye inciphisa neengozi eziye zenzeke ezindleleni. Ngokuba ngeli xesha leeholide lalapha eMzantsi Afrika lixesha labantu abanintsi abathi bagoduke baye emakhaya kwaye loo nto iye ibangele iingozi zibe ninzi kuba abahambi baqhuba bekwiimpembelelo zotywala. Loyo loo nto iye yenze ukuqhuba ezindleleni kungakhuseleki kakhulu ngokuba wena ungathi uzihambela kakuhle ungenzanga nto ube kukho lo ebephantsi kweempembelelo zotywala abe abesezodilishana nawe ke ngoku.

Into endinoze ndiyenze mna kukuba abahambi ngeenyawo balulekile kwaye kweyam idolophu babonwa bengabalulekanga ngokuba akukho ndawo abakwazi uhamba kuzo kwaye abazixelelwayo uba mabahambe phi. Xa behamba, bahamba phakathi kweemoto, abanye bagugile ngamaxhewukazi bafike bephithizela phakathi kweemoto. Mna ndingenza indlela enokuba bona bakwazi kwaye bakhathaleleke naxa bezokuwela iirobhothi, ukwenzele kubekho abantu abanothi babancede xa bewela kuba abanye badala.

Xa inqwelomoya ingazange ifika ngexesha iye ithande loo nto uba yingxaki kakhulu ngoba ngamanye amaxesha ukhwela inqwelomoya oyaziyo uba izawufika kwangethuba, izofika kwangethuba kwaye nawe ube ikhona iinto ozileqayo kwelo phondo uya kulo. Ufika, ukufika leyithi kwenqwelomoya iye iphazamise ixesha lakho lokwenza izinto, funeke ugxabhagxabhisa xa ufika kwelo phondo, ungapholi ngohlobo ubucinga ukuzophola ngayo. Loo nto iye yenze ke uphazamiseke ngokwengqondo kwaye nokweentlelo zezinto obuzicwangcisile uba uyawuthi uzenze.